Okokqala nje kufanele kufanele usonhlalakahle walapho kuleyo ndawo akhe isibhedlela, asakhele esiseduzane nakuleyo ndawo, ngoba ukungafinyeleli kwabantu kwezinye iy'ndawo kwenza ekugcineni ukuthi sigcine silahlekelwe ngabanye abantu. Kufanele-ke nanokuthi umkhandlu wonke wase-South Africa uyibheke leyo nto ukuthi igcina ihlolela iholela kuphi, kuyiphi indawo, ingakho-ke sigcina siba ney'nkinga zokuthi akufikanga akufikanga imoto yabosiza eliphuthumayo azange kuze kwenzeke okuthile ngoba inkinga ayiqali kulabo bantu labo noma kwindawo. Kodwa umkhandlu okufanele ubheke indawo ebese uyayilungisela noma ungayilungisela imigwaqo ukuze kuzokwazi ukuthi kufinyelele ngokushesha, koda nje uma bengabakhela indawo eseduzane bayihlole noma bayihlonze kungalunga.

Abantu abakhubazekile kunezinto ey'ningi angafanele babhekane nazo noma noma zibaphazamise kufanele ube umuntu owenza ucwaningo uma uzobasiza kuyinto ey'ningi, njengamanje ziningi izinto ababhekana nazo noma kuningi abangakhoni ukuthi bagcine bekufake emzimbeni kwabo. So, kubalulekile ukuthi uma uzomnikeza umntwana uzoyomthengela leyo nto leyo iyahambelana yini ukuthi iyahambelana yini naye, iyahambelana yini nobuyena noma isiqu sakhe ngaphakathi, noma kubalulekile futhi ukuthi wazi ukuthi impilo yakhe le ozabe ukuyihlenga ingayisiza yini lento loyo oyomthengela yona. Izisiza zokuyithengela zibalulekile impela kodwa uma kuwukuthi zinikezwe ubani? Zinikezwe abodokotela abaziyo vele ososayensi abayifundele leyo nto leyo.

Yebo, kungayicebo elihle ukuthi abantu besintu basebenzisane kanye nemitholampilo ukuze bakwazi ukuthi baphilise umuntu, kuningi yebo abantu baya ngey'nkolo zabo koda kuningi okusebenzayo, abanye futhi abantu abantu abantu besaNgisi noma abantu basemtholampilo abangakwazi. Kanti maningi amahlaba abawasebenzisayo, uthole ukuthi uma uwasebenzise wodwa ayamphilisa lowo muntu ayamsusa kuleyo nto leyo kuningi luningi ulwazi abanabo abalaphi bendabuko ngemithi yabo, kanti futhi nasemtholampilo nabo banayo ulwazi ngemithi yabo. Uma kungahlangana lonke lo lwazi kungaphuma izinto ey'ningi nezifo ey'ningi y'ngaphela, kungabi khona naloko okokuthi sekuyahlupheka mhlawumpe akasatholakali okuzophilisa abantu noma akasatholakali okuzoqeda leli gciwane noma okuzohlenga lelo gciwane lelo. Ukuhlangana kwala bantu kungenza nje umehluko omkhulu.

Into yokuqala uma uzosebenzisa umuthi kufanele uwubheke ubheke isikhathi sawo sokuthi uzogcina ukhandwe nini, kanti futhi uzogcina nini ukusebenza, uma ubona ukuthi sisasekhona isikhathi uyakwazi ukuthi ubuyele emtholampilo uyosho ukuthi lo muthi awungisebenzeli noma awusebenzi kanje kanje ngoba ngibhekene nale simo esithile noma lokugula okuthile. Akube kuba inkinga kakhulu koda bazame bayazama ngayo yonke indlela ukuthi bakunikeze loko okuzobe kukusebenzela ngaleso sikhathi leso noma okuhlangene nale sifo leso esiphethe wena. Akufanele kube ukuthi ekufanele ukhale-ke noma mhlampe ukhulume kabi ngaleyo nto, yonke into ayi ukuthi yonke into iyosebenzela wonke umuntu, kodwa zikhona izinto ezingeke zibasebenzele abanye abantu yinto okumele bahlale isengqondweni leyo. Kanti futhi kumele bakukheke ukuthi ileyo nto leyo iyiqiniso noma isemthethweni yini ukuthi baze bayisebenzise.